Batho ba ba sa kgoneng go reka data ba latlhegelwa ke ditšhono, ka gonne gompieno sengwe le sengwe se se mo inthanete mme se tlhoka data, tota le dikopo tsa tiro di tlhoka data.

Ke dirisa data ya Telkom-o. Gantsi ke e reka ka di-ranta di le lekgolo le lesome a matlhano, e e dirang kgwedi yotlhe. Ke e dirisa ka gonne e tsamaya ka tirelo e nngwe le e nngwe ya inthanete, mme network-e ya bona, ke yone e e gaisang fa e bapisiwa le tse dingwe.

E na le boleng jo bo siameng thata. Ke e dirisitse ka malatsi a a fetang masome a mararo le bongwe, ebile ke e tlogetse a mangwe pele ga e fela. Motho o tshwanetse go tlhatlhoba gore ke data efe e e tshwanetseng go e dirisa. Data ya all night ke yone e e botoka, ga e itlhophele gore e tla etela lefelo lefe.

Ruri, ke ne ke tla itumelela gore ke be le gig di le lesome, ka gonne di ne di tla ntshologela molemo ka kgwedi. Nka rata gore e ka tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

E tla sologela batho ba le bantsi ba ba nnang kgakala molemo. E tla golaganya batho ka bonako le ka tsela e e motlhofu, tota le mo go ba ba nnang kwa ntle ga naga. Madirelo a maragana a tla sologela molemo thata.

Tsala ya me e tshwanetse go reka data go tswa go motlamedi wa network-e, e tsala ya me e tla e dirisang go tlhopha gore ke data efe e e tla tsayang lobaka lo lo kanang-kanang go dira mogala.

Ke ne ke tla utlwa botlhoko thata fa data ya me e ne e ka fela. Ke tla tshwanelwa ke go ela tlhoko tsela e ke dirisang internet-e ka yone, le go tima data ya me fa ke sa dirise phone ya me segolobogolo fa ke tloga ke robala kgotsa ke le mosebetsing.

Ke reka mowa fa ke ya mabenkeleng. Motlamedi wa me wa tirelo ya maranyaneng o mpha tse di molemo fa ke tshwanetse go reka data, go farologana le fa ke ile kwa mabenkeleng, e e jang madi a mantsi ebile e fela ka bonako.

Tsala ya me e tla tshwanelwa ke go boloka kopo ya e-mail-ing ya gagwe. Go tswa foo, a bo a dirisa founu ya me ya go ba le data go tsena mo e-mail-ing ya gagwe, morago ga moo, tsala ya me e tla kgona go bona kopo ya gagwe e e bolokilweng, mme e be e kgona go e romela.

Bontsi jwa batho jaanong ba dirisa difounu tse di botlhale, tse di tlhokang data ka dinako tsotlhe. Difounu tsa bone ga di kitla di nna mosola thata fa di sena data. Ka jalo, go-go tla nna motlhofu thata, ebile go tla nna motlhofu mo go bona go leletsana ba dirisa data e cellular, go tla bo go sa tlhole go le teng go letsa mogala ka , tota le fa ba le mo leetong, o tla tlhoka go golagana le mongwe gore o kgone go ikgolaganya le motho yo mongwe o a nang le data.

E na le , e na le molemo le bosula. E ba naya tshedimosetso ka bonako le ka tsela e e nang le . Ka go dirisa difouno tsa cellular ke tshedimosetso e e sa tlwaelegang, mme gape e dira gore ba ithute ba ikaegile thata ka difounu tsa bone go na le go ikanya le go itlhamela dingwe, seo ke sone se se utlwisang botlhoko.

Batho ba le bantsi ba tla nna le dikarabo tse di tshwanang le ditsela tsa go rarabolola mathata. Ga ba kitla ba akanya le go leka ka bo bone ba , ba tla nnela ruri ba letse AI.

E nna e tokafala, tsela e AI e kgonang go araba potso nngwe le nngwe ka yone kwa ntle ga go o ka o ka ya kgakgamatse, gontse jaaka ekete o bua le motho wa mmatota. Tsela e thekenoloji e e tokafaditsweng ka yone ya gakgamatsa ka nnete.

E ya kgole, ka gonne ga re tlhole re batla go tsenya matshelo a batho mo kotsing. Ke ka moo re dirisang thekenoloji. AI e dirile gore tiro e e bokete e nne motlhofu mo metsotswaneng e se kae fela, e dirile gore batho ba kgone go ikhutsa fa e ntse e dira tiro e ntsi.

Batho ga ba kgone go dira dilo di le dintsi ka nako e le nngwe fa ba le mo kgatelelong e e rileng, mme AI yone e kgone go dira jalo ka lebelo la motsotswana. Le fa gone AI e sa kgone go ikutlwa kgotsa go utlwa, e na le botlhale jo bo rulagantsweng, rona batho re kgona go utlwa le go bona.